Metshameko ya ileketeroniki e oketsa motshameko, e fokotsa bodutu, e aga boiketletso, mme e ruta le go berekisana le batho ba bangwe team work le go ikopanya le bone le go bontsha bopelotelele.

Ka gore o ka santse o dira nako ya go tshameka ka namana, o ka nna le nako ya go tshameka mo megaleng le nako ya go tshameka ka namana.

O ka tshameka motshameko wa Back Fight-e, o ka tshameka motshameko wa Betway kana wa Hollywood le LottoStar.

Metshameko ya ileketeroniki e fetotse tsela e batho ba tshelang, e ba tshamekang metshameko ka go nna interactive global. E fa batho kgonagalo ya go tshameka mo inthaneteng le go kopana le ba bangwe mo dinageng tse di farologaneng, go tsaya karolo mo di-tournament-eng, e thusa go oketsa boitumelo le boiketletso mo metshamekong e e farologaneng.

Ke rata thata go gaisana le ba bangwe le go leka bokgoni jwa me mo metshamekong ya ileketoroniki le mogala o matlhajana. Ke itumelela go ithuta go dira ditshwetso ka potlako, go rulaganya dikgato le go bona dipholo tsa me ka nako e e kwa ntle gape go itlosa bodutu le go iketla ka nako e e dirang gore ke nne le boitumelo. Fa ke sa e rate ke ka ntlha ya ditshenyegelo tsa data kgotsa lebelo la maranyane le go kgoreletsa boitumelo jwa me.

Go tlhokega go nna le data, mogala wa letheka le network e e siameng le di-App-o tsa metshameko e o tlhokang go e tshameka. Metshameko ya internet-e e tumileng ke ke motshameko wa go lwantsha mo tikologong ya three D.

Motshameko wa Hollywood o ka go amang fa o sa kgaotse go tshameka, ka gore o tlhoka gore o reke di-voucher-a jwale jaanong o ka go feleletsa tšhelete.

E tlhoka connect-ano ya inthanete ya nako ya nnete gore o kgone go tshameka le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe ka bophara, go tsweletsa ditshwantsho le data mo metshamekong ebile go tlhokega data.

a gore batho ba tshameke bosigo ke boithabiso le go itlhalosa, ka gonne bosigo ke nako e e tletseng tsholofelo ya boikhutso ba batho ba feditse letsatsi ka mebereko le ditlhokego. Fa o sa batle go reka data o ka tshameka motshameko o sa tlhokeng data.

Bogologolo go ne go sena megala ya letheka, ebile go ne go sena megala e e nang le di inthanete. Metshameko ya internet e tokafatsa matshelo a rona ka go go oketsa dikamano le ditsala tsa rona boithabiso le go fokotsa kgatlhego.

Go nna le tefelo ya madi batho ba ka utswa kgotsa ba tsietsa ba bangwe, go tshameka nako e ntsi go katisa bothata mo botshelong le boroko, batho ba ka utswa data ya gago ya sephiri kgwedi password le mathata a madi. Dikgato tsa go netefatsa ke go bolelela motho yo o nang le maikarabelo fa go na le bothata, go bolelela batsadi kana gona go bolelela ba sepodisi.

batho ba ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya inthanete ka mabaka a gore ga ba na tshedimosetso ka metshameko eo, nako nngwe ke gone go tlhoka data gore ba tshameke metshameko eo. Metshameko e e mo internet-eng e e bonolo go ka e fitlhelela ke Fortnite kana Road blocks le e mengwe.

bopa metshameko e e leng gore ga e tlhoke data, ebile e tshamekiwa le ka nako gore batho ba seke ba nna addictive mo teng ba nne le nako ya go ikhutsa.